Kumele abakaBhengu bakhulume nenkampani yomshwalense ukuze bathole izincazelo eziqondile futhi ezicacile mayelana nesikhathi sokulinda nayo yonke imininingwane okumele bayihambise kuyo inkampani nokuthi isitifiketi sokushona, i-ID, ifomu lesimangalo, konke kugcwaliswe ngendlela.

Bengithukile kakhulu ngoba umsindo wokushayisana waba mkhulu kakhulu, ngaphefumula ngizama ukwehlisa umoya, ngavula izibani zengozi, ngayimisa eceleni komgwaqo imoto, ngahlola ukuthi wonke umuntu uphephile, sathintana nomunye umshayeli ngobunene sabiza amaphoyisa ukuze siqophe imininingwane.

Umfundi kufanele abheke ibhange elinezinkokhelo eziphansi, ibhange elizomsiza afunde ukonga, ukusebenzisa isilinganiso semali azibekele yona.

Izinto esingakwazi ukuzenza ngaphandle kokuya ebhange ukuvula i-akhawunti entsha usebenzisa inthanethi, phecelezi online, usebenzisa umazisi kanye nesithombe ozishuthe sona, ukufaka noma udlulise imali kuma akhawunti usekhaya, ubheka zonke izimali ezingenayo neziphumayo kumakhalekhukhwini, ukukhokha izindleko noma izikweletu, ukuthumela imali ngaphandle kokuya ebhange kanye nokunye okuningi.

Kufanele ngenze umkhiqizo okhethekile womshwalense wempilo, umshwalense uphinde uhambisane nezinga lempilo yabantu engihlala eduze nabo kanye nabakude, ukukhetha izidingo zabo, ngenze ezokuxhumana zibe lula, kube lula futhi ukubonana nodokotela, usizo lutholakale ngezilimi ezahlukene.

Kubaluleke kakhulu ngoba izindleko zesikweletu ziyakhuphuka. Inzalo ephezulu isho ukuthi uzokhokha imali eningi isikhathi eside, izitolimende zakho zizohlezi ziphezulu, yingakho kubalulekile ukuthi uthole ulwazi kuqala bese uyanquma ukuthi uthenga nini futhi uyakwazi ukulinda.

Uma ngiqala ucwaningo ngomshwalense womngcwabo, ukubhekelela ukuthi inkampani ibhaliswe ngokusemthethweni na, ngibheke kwezokuxhumana ukuthi azikho yini izexwayiso zobugebengu, ngibheke isikhathi sokulinda ngemva kokubika isigameko, isivinini sokukhokhelwa, ngibheke imigomo yokukhokha umshwalense nokuthi ulahleka uma sekuphele isikhathi esingakanani.

Izinto ezingangenza ngifune ukuvula ikhadi lesikweletu, ingoba ngingabe ngifuna ukwakha amaphuzu okuthenga ngesikweletu, phecelezi credit score, kanye nokuqinisekisa ukuthi ngiyakwazi ukuthenga izinto ezinkulu ngikhokhe kancane kancane.